Ga ke dumelane ka taba e no ka go ba lebaka le le ga nkitla bana ba tshameka le bana bangwe ba ba sa ba itseng. Ka gore fao ke gona fa mathata a tlhakega ba ka gobatsana ebilane ba ka tlhoana.

Gore o kry-e madi a mangwe o ka i pulela fela shop-o ya go ya diaparo ko inthaneteng, o rekise fano fo inthaneteng, kgotsa o ka ba wa tsena gona kwa inthaneteng wa batlana le mesebetsi e berekisang mogala wa go wa letheka.

Ditiragalo tsa boditšhabatšhaba di ka dirisiwa ka go etsa metshameko ya go kopana le ditlhopha dingwe, gore batho ba kgone go kopana ebilane ba itsane bonolo.

Ke ka ntlha ya gore o ba kry-a kwa dikolong barutabana ga ba baruti ka melao, or ga gona dikolo tse di rutiwang o bona ka melao eo. Ebile ga ba itse selo ka yona ka ntlha ya ona melawana eo gore ga gona dikolo, batho ba ba ka ba rutang ka yone.

Ke Lionel Messi ka gonne o na le botho, o rata batho, o na le tlhompo, o na le thusano go ebile o support-a mongwe le mongwe.

Botlhokwa jwa go tshameka metshameko ke go tlhokomela mmele fela ga go ye gope le taba ya gago ya matlho. Ka gore metshameko ga se yona e netefatsang gore matlho a go a siame kgotsa nyaa.

Ke gore fa a le kwa metshamekong ebile a na le bana ba bangwe, a tlhompe bana ba bangwe, ebile a ba rate jaaka okare ke ba ko gaabo or ke bo abuti or ausi ba gaye. Ka gore fa re le batho re tshwanela go ratana, ebile a se ka lebala gore mongwe le mongwe o a tlhomphiwa.

Seno se ka dira gore bašwa ba bone gore Aforika Borwa re tshwarane. Ebile le gore bašwa ba rate gore ba ka tlhopa gore ba rata motshameko ofe, le bone gore ba kgone go tswelela mo matshelong, ebile ba sale di toro tsa bone pele.

Ke gore ba practice letsatsi le letsatsi, ebile ba join-e le makgotla a di-group-u mo inthaneteng. Gore ba kgone go itse ebile ba sale morago, le di-role model-e tsa bona gona mo inthaneteng.

Dipina le metshameko ya gompieno e farologane thata-thata, go tshwana le ya bogologolo, ka ntlha ya gore gona yanong go na le selo se bareng ke thekenoloji. Selo se se re rutile bana ba rona dilo tsa kajeko, tsa segompieno so seo se dira gore ba lebale ka dilo tsa bogologolo.

Motho yo a tshwanetseng go baya molao le go bona gore a e a latela ke puso.

Metshameko ya kgaisano e ka nna motshameko le go itlosa bodutu. O ikaegile ka gore motho o nna le seabe go le kanakang, le gore o leba dilo ka tsela efe. Batshameki ba se professional ba gaisana ka maemo a kwa godimo, fa batshameki ba ba sa itseng sepe bone ba itumelela go tshameka, go ijesa monate le go iketla.

Go nna teng ga metshameko ya cellular phone, go ka tswa go fokoditse go tshameka ka namana mo metshamekong mengwe, le mo dipalopalong tsa batho, ka ntlha ya go nna motlhoofo le go fitlhelega. Le fa go ntse jalo metshameko mengwe e santse e tlhoka gore motho a dirisane ka nama, le metshameko ya difounu tsa cellular le yone e ka dira gore go nne motlhoofo go tshameka sefatlhego le sefatlhego.

Ke metshameko e le mentsi e o ka e ifitlhelelang, e le monate gore o ka se tshameka, ebile o ka itumelela yone. Fela batho ba le bantsi ba ithatela ona motshameko o o mošwa, jaaka motshameko wa kgwele ya dinao. O o fitlhelelang gone mo inthaneteng, o berekisa yona cell phone-u ya gago, fa o ka tshameka le ditsala tsa sefatlhego le sefatlhego.